Ndingaba ngumdlali weqakamba olungileyo. Ndinayo indibaniselwano yomzimba nengqondo, ndinabo ubuchule obukhethekileyo, ukomelela okuqinileyo, ukomelela kwengqondo kunye nokukwazi ukuziqhelanisa neemeko ezahlukileyo. Ndiyakwazi ukuziqeqesha nokuhlala ndilungele ukuqeqeshwa, ndisebenza ngokuzinikela futhi ke ndinawo namandla okumelana noxinzelelo kunye nokuhlala ndinokuxhumana nabanye abantu endisebenzisana nabo.

Abantwana abangamakhwenkwe ukuba ngaba badlulile kwishumi elivisayo, ndingabacebisa into yokokuba mabazihlanganise kumaxesha athile bahambe bayofumana indawo abazawuqalela kuyo ukuziqeqesha bedlala ibhola. Bekwazi into yokokuba xa kufika amaxesha afana neMiqgibelo nangeeCawe bahambe bayokukhuphisana nabanye bezinye iindawo ezikwindawo engingqi ezisingqongileyo. Batsho bakwazi ukuhlala ngalo lonke ixesha behlaphukile kuba xa bengekho esikolweni bawuhlala ngalo lonke ixesha behlala beziqeqesha bezilungiselela ukuyokhuphisana nabanye abe ezinye iindawo.

Xa ndinokufumana ithuba lokokuba ndikhethe umthetho kwimithetho esebenza kwimidlalo yebhola yomnyazi, mna ndingakhetha lo mthetho usohlwaya umdlali xa ethathe ixesha eligqithileyo kwimizuzu emithathu kuba lowa mthetho ungakwazi ukuba nobuqhetseba. Abanye abadlali bayakwazi ukuthathiswa ixesha elidlulileyo kuloo mizuzu mithathu.